Iye ngikho lokho okwenza idatha libize khulu, ngoba bayabona ukuthi kula bangathola khona imali.

Kufuze imumathe u-map la ukhona. Ikutjengise zoke izinto zabo ezibalulekile njenge-police station, isibhedlela namkha iklinigi.

Umabonakude.

Iinlelesi zikghona ukungena ngaphakathi kwefowuni yakho, zithathe yonke imininingwana ebalulekile. Njenge-account number ne-pin yakho. Zibone koke okungaphakathi kwefowunu yakho okubalulekile. Zingakghona nokudosa imali kumaliledininakho.

Ungakafaki umaliledininakho umkhanyo khulu lokho kudla i-battery. Nebhethri lakho ulifake ku-battery saver.

Ngamthola ngombana ngithombe nginganamntwana. Ngithombe ngiqeda ibanga lami letjhumi.

Ngoba bakghona ukufaka umvumo wabo eenkundleni zokuthintana. Njengabo-Spotify nabo-Youtube, sizokukghona ukuzithola lula thina abalandeli.

Ngofunjathwako olipopotwana.

Iye, kutjhuguluka kwezinto netheknoloji.

Iye, kufuze uzitlolise ngombana neengomakho bangayeba. Bazitholise bona ngayo imali.

Ngivumelana nakho khulu.

Iye, liqiniso.

Ngombana yindlela abantu be-network providers abenza ngayo inzuzo.

Iye, uqinisile.

Ungangena engozini ekulu, ngoba angaka kummangalela nobufakazi uzabe anabo eenkundleni zokuthintana.

Ngombana inengi malifuna iindaba nje liya ku-inthanethi. Nabantu abadala sebathengiswa ama-phone akghona ukungena ku-inthanethi.

Isumi lamadoda, ukhona umbango obangwako inkhumbuza ngisakhamba amaqude.

Kukuthi nabo beze nehlelo elizokhambisana netheknoloji.

I-album mvumo okhutjwe mumuntu ovumako, ngesikhathi sinye ube ziingoma zilandelana.

Iye, liqiniso abanengi babo.

Ngiwuthanda ukuwulalela ngendlini ngingedwa, ngombana abanye abantu bavuma nomvumi wena ungasamuzwa umvumi.

Ukuzithabisa kungafundisa abantu bonyana baphume bayakhuluma nabanye abantu. Bangagandelelwa mkhumbulo, bahlale babodwa ngezindlini.

Nakimi akupheli i-iri ngingakangeni eenkundleni zokuthintana.

Awa, angicabangi bona asinikela amalungelo afanako kumabonwakude.

Kufanele abenelwazi lezemidlalo, akghone nokurhatjha ezemidlalo. Umlaleli azibona engathi ubona yena umabonwakude. Kufanele abenelwazi futhi lokubamrhatjhi.

Awa, angicabangi bonyana ngilokho.

Abantu babalekiswa kubiza kwezinto ama-transport namathikithi wokungena ematatawini. Nakungehliswa ukubiza kwe-petrol nokubiza kwamathikithi.

Ngombana kwawona umhlaba awusafani, izinto zitjhugulukile. Nabo batjhuguluka nesikhathi.

Ngiwulalela emrhatjhweni nakumabonwakude.

Yi-Samsung Galaxy, i-Apple Iphone, yi-Google pixel, yi-Hauwei.

Iye, ngakwenza lokho.

Ede, yindima ehle khulu.

Ngombana umrhatjho womphakathi awukhaswa namkha awurhelejwe ziinkhampani ezizijameleko.

Yenza bonyana kubelula ukuthintana nomakhelwana nawuvelelwe yisimo namkha nawukhona okufunako, isizo elirhabako.

Ngugogo uNothembi, ngombana umvumo wakhe uyasibisela emasikweni, usifake endleleni. Kube godu noSjava, yena obuyisa thina ilutjha endleleni.

Ziingoma zeNkabi Nation, ingoma zakaZonke, ingoma zakaLira nengoma ze-Freshly Ground.

Ngoku-block iinomboro zakhona kumaliledininakho.